Izici engingazifaka uma sengibona ukuthi ukuklama idivayisi ehlakaniphile entsha ebhekana nesidingo esithile noma iy'nkinga emphakathini wami, ngingenza isiciniseko sokuthi leyo design iyawusebenzela umphakathi futhi nomphakathi ngingenza isiciniseko sokuthi uyafundiseka, ukuze ukwazi ukusebenzisa yona idivayisi. Uma ngabe idivayisi ye-Wi-Fi, kuzomele ukuthi bese umphakathi uyathola okuncane ukuze ukwazi umphakathi ukuthi usebenzise leyo Wi-Fi noma leyo divayisi.

Abasebenzi bangaqala kanjani ukusebenzisa idivayisi elihlakaniphile? Ngibona sengathi bangaqala ngokulifunda, bangaqala ngokufundiswa ngalo, ukuze bakwazi ukulisebenzisa futhi libe yinzuzo kubo, ngoba uma idivayisi ungakwazi ukuyisebenzisa noma ungayazi ukuthi isetshenziselwani, kuyafana nokuthi uthela amanzi emhlane wedada, ngoba idivayisi lizohlala lingasebenzi ngokwanelisekile noma ngokwanele. Ngoba abantu bazabe bangakwazi ukulisebenzisa. Kuyoba kuhle ukuthi abantu bafundiswe ngalo ukuze bakwazi ukulisebenzisa.

Uma ngiqhathanisa abaculi ababili, kunomculi othanda umhlabelelo we-gospel, bese kuba nomculi othanda umhlabelelo we-kwaito. So, umhlabelelo we-gospel awubangi umsindo kakhulu, futhi ama-instrument wakhona ashaya kancane, okusho nje phecelezi ukuthi aba slow because of yi-gospel. Kodwa izingoma noma umculi othanda i-kwaito kuba nomsindo omningi, futhi kuba nokuthi bese udansa kakhulu.

Izinkundla zokusakaza umculo, bangasebenzisa ama-recordings, ukuze bathole noma bakwazi ukuhlukanisa abaculi abahlukahlukene. Bangasebenzisa i-studio, bathole amaculo bese bayenza ukuthi abaculi bacule. Kuzobonakala ukuthi omunye umculi, umculo wakhe unjani, nomunye umculi, umculo wakhe unjani.

Mina ngingenza isiciniseko sokuthi leso sikhundla sokuxhumana, ngithintana ne-admin yakhona noma ngithintana nomphathi waso, ukuze bese ngibanikeza i-proof yokuthi ingane yami iyahlukunyezwa noma iyaxhashazwa ezinkundleni zokuxhumana ukuze bese bayamvimba loyo noma bayamu-block-a.

Mina ngingumqaphi womculo wenkundla yokusakaza, ngingenza isiciniseko sokuthi amaculo engiwufunayo noma amaculo engifuna ukuwulalela ngiwaqapha ngokulandelana, ngoba ngizabe ngisebenzisa i-YouTube Music. I-YouTube Music ikunikeza, ikunikeza isiqiniseko noma ikunikeza ithuba lokuthi bese ukhetha izingoma ozifunayo, ukhetha izingoma ofuna ukuzilalela. Bese uma usudlala uyakwazi ukuthi lezi oziqophile, bese kudlala zona ngendlela ofuna zidlale ngayo.

Uma abagqugquzeli benkundla yezokuchumana bethweswe icala, ngokuqukethwe abakukhuthazayo, kungaba nomthelela ongemuhle emphakathini. Ngakho-ke, kungaba ngcono uma abachuchuzeli benkundla bane-constitution, noma banabameli abanezincwadi zabo elibagunyazayo ukuthi mabakhuthaze ngendlela abafuna ukukhuthaza ngayo.

Engingamsiza ngayo ubhuti ukuthi, ukuthi bese ehlise ukuthi, ehlise imali ayisebenzisayo uma ezoyenza izingcingo, enze ukuthi, kunokuthi afowune, mhlambe aphakamise ucingo, kungaba ngcono ukuba asebenzise noma asende i-message kunokuthi akhulume nomuntu ocingweni.